Ukutshalwa kwezimali kwezokuthutha okusebenzayo, ukwenza lula amanethiwekhi ezokuthutha nokuthuthikisa imizila.

Avumela abantu abakhubazekile ukuthi bahambe ngokuzimela aphinde abayenze bafinyelele okulinganayo kwezokuthutha kubo bonke abasebenzisi, anciphisa izithiyo nobungozi kubagibeli abakhubazekile.

Ukukhishwa kwesisi esiphansi, ukusebenza kahle kwamandla, isikhathi sezokuthutha singathinta izinzuzo zemvelo njengoba izikhathi ezinde zokuthutha zingase ziholele ekwenyukeni kokusetshenziswa kwamandla.

Kungase kube lula iziphakamiso zifaka izinkokhelo ezingathintwa, amathikithi eselula, izimpawu ezicacile nolwazi.

Lezi zinhleko zingahluka kuye ngosayizi wohlelo, ubukimbikimbi bomzila kanye nenani labagibeli abanikezwayo.

Yebo, bengingakhetha ezokuthutha ngesitimela uma isikhathi sezokuthutha sisifishane futhi ukonga izindleko bekubalulekile, ngoba ukwethenjelwa izithuthi zikaloliwe zinganikeza amashejuli okulethwa angaguquki futhi anokwethenjwelwa.

Izindawo ezisentabeni noma ezimazombezombe izindawo ezinetrafiki ephezulu, noma izindawo ezinezinselelo zengqalasizinda. Izizathu izinkinga ezihlobene nesimo sezulu noma ukwanda kwesidingo noma ukuminyana.

Ukunikeza izinto zokuhamba eziya emicimbini yomphakathi ngokubhekana nemicele yezokuthutha, ama-shuttles angasiza abantu abadala asebekhubekile bahlale bematasa, bequmekile futhi bekhuthele phakathi kwemiphakathi yabo.

Ukwenyuka kwezindleko zokuhamba, izindleko ze-toll zengeza kuzo zonke izindleko zokuthutha.

Amasonto asendaweni njenge-United Methodist Church, Catholic Charities, ukuze ngibuze mayelana nezinhlelo zabo zokuthutha.

Ukuthuthukisa umuzwa womphakathi, izinto zokuhamba zesonto zinganikeza umuzwa wokuhlangana kanye nokuqhumana phakathi kwabantu abadala asebekhulile, kusize ekulweni nesizungu nokuzihlukanisa.

Ukubhekana nokwenyuka okumangazayo kwamatholi ngingalungisa ukuhlela umzila, ngicabange ezinye izindlela ezinamatholi aphansi, ngisebenzise amapasi etholi noma izinhlelo zokusebenza ukuze ngenze izinkokhelo zibe lula futhi ngiwonge imali.

Ukubambisana okungase kube khona noma okusebenzisana ukuze kusekelwe ezokuthutha zomphakathi ezindaweni zasemakhaya, kufaka phakathi ama-ejensi kahulumeni, uzakwethu nama-ejensi wendawo, wezifunda noma wombuso ukuze avikele uqhaso nezinsiza. Amasevisi okwebelana ngemoto, ubambisana nezinkampani ezigibelayo ukuze wandise izinketho zokuthutha, lokhu kungasiza ukubhekana nezikhala zezokuthutha futhi kuthuthukise ukuhambahamba ezindaweni zasemakhaya.